Ukuthi uma kukhona umuntu omdala edinga ukuhlala phansi, intsha kufanele isize umuntu omdala ahlale phansi. Intsha ishiftele umuntu omdala, ukuze umuntu omdala ahlale phansi.

Kubalulekile ukuthi ubone izikhathi zokudiliva ezisheshayo ngokuba ukwazi ukuthi iyiphi esheshayo kakhulu kunomthelela omuhle engizizwayo ngayo ngoba iyashesha ekudiliveni.

Ukuba ngicele umuntu ukuthi angihambise kulezo zindawo zokuthutha.

Ukuthi uma uhamba ngebhasi, ibhasi lihamba ngokuzikhandla futhi alisheshi kakhulu futhi liphephile kakhulu.

Kufanele ukuthi imithwalo ihlolwe ukuba ingabe isindwa kangakanani, ukuze ungakhokhi imali eningi.

Ukuba zonke le zinto engizithuthayo ngenze isiqiniseko sokuthi zivalelekile kahle.

Zisebenza kakhulu amarempu, ama-elevator, kanye nezinye izici zokufinyelela ekuzithuthi zomphakathi, ngoba wonke umuntu uzibona zishesha futhi wonke umuntu uyathanda ukuzisebenzisa.

Kufanele zibikezelwe izindleko zokuthutha iy'mpahla.

Izinzuzo ezikhona zokusebenzisa izithuthi zesonto kubantu abadala, abanokuwohloka komqondo noma isifo i-Alzheimers, ukuba izinzuzo ezikhona ukuba bayaluthola usizo olufanele.

Yebo, ubuchwephesho, inqalasizinda ekhona uma uhamba ngesitimela.

Abantu abadala izinselelo ababhekana nazo kwizinto zokuhamba zomphakathi, bayahlukumezeka, abahlonishwa, futhi baphathwa ngendlela engalungile.

Abashayeli bamabhasi bathola usizo oluningi oluvela kumakhasimende ngoba bayabasiza ngemali.

Indima okufanele ibanjwe uhulumeni ukuba ayenze indawo lapho sizothola khona amabhasi alinde abantu.

Ukuba amaloli abe nomzila wawo uwodwa ukuze amakhasimende angabambezeleki okumele baye ey'ndaweni zabo ezibalulekile.

Ukuba bayenze izindawo lapho kuzohlala khona abantu abadala babodwa.

Ukuthi ulinda isikhathi eside noma ungahle uzithole ume ngey'nyawo ebhasini.

Yebo, uyawathola ama-timetable ebhasi ashicilelwe.

Ngafika ngesikhathi esendlule ngenkathi ngiye ku-interview. Into engayenziwa ukuba bafake amabhasi anesivinini esisheshayo.

Zibhekene nezinto eziningi ngoba kufanele banakekele abantu abadala.

Lifika kanye ngesikhathi esimiselwe. Izici ezinkulu ezithinta ukugcinwa kwayo isikhathi ukuthi isivinini sebhasi sifishane.

Kulula ngoba wonke umuntu usuke enayo i-inthanethi, futhi nokuprintiwe usuke ukubona endaweni lapho ibhasi lisuke lima khona lithuthuka abantu khona.